Ngingazizwa ngijabule kakhulu futhi abaningi ngingabazisa ngalo lwazi lolu njengoba sekhula ey'nkathini zamanje kuye i-social media wona ama-Whatsapp-u, kuma-Facebook-u, ku-Twitter, ku-Instagram. Ngoba kubalulekile ukuthi abantu bahlale bayazi ngoba izinto zakudala azivamile ukuzibona ey'khathini zamanje. So lokho kungajabulisa nabanye abalandeli bamafilimu elokuthi nabo bayayithanda leyo filimu leyo eyobe idlala ngaleso sikhathi leso. Futhi kubalulekile nokuthi abantu nabo bajabule kube indawo yenjabulo ngayo yona indaba yamafilimu ngoba amafilimu anemfundiso enkulu asifundisa ngezinto eziningi futhi kakhulu ezimayelana nempilo le esiyiphilayo, futhi amanye ayasixwayisa.

Angikaze ngahlangabezana nenkinga efana naleyo kodwa-ke ngiyazi ukuthi-ke abantu oxhumana nabo mayelana nalokhu angikaze ngasokola ngabo, ngoba-ke uma ngabe ngixhumana nabo mina bayashesha baphendule futhi abathathi sikhathi. Ngoba-ke lento lena bayenzelani? Bayenzela ukuthi nabo ngakubo kungabukeki kabi ingabi engathi abawanaki amakhasimende wabo, ngoba amakhasimende wabo uyayikhokhelela leyo ndlela leyo. So, kubalulekile ukuthi i-support ibe khona futhi, futhi nje i-akhawunti yakho vele izohlala i-right ngoba bayazi ukuthi mele ihlale i-right.

Kubalulekile ukuthi kube nomsakazo owalana emiphakathini ngoba lowo msakazo loyo uvame ukuxwayisa abasakazi abalaleli, laba abalalelayo futhi nabalandelayo ngezinto ezenzakalayo kuloyo mphakathi loyo. Futhi kuba nama-community activity amaningi, ama-NGO amaningi ahlale afuna amavolonthiyala. So, lezo zinto lezo bahlale bazifuna kuphi? Bazifaka emsakazweni ukuze abantu bakulowo mphakathi loyo bakwazi ukuthi nabo baxhumane and bakwazi ukuthi bakhulise umphakathi wabo ngendlela efanele. Manje-ke umsebenzi womsakazi waselokishini yiwo wona lowo wokuthi ufundise abantu ngezinto ezibalulekile nokuthi umtholampilo nezinto zempilo, izinto, izinto zempilo ezibalulekile.

Ngingazizwa ngidumale kakhulu ngoba phela ngizosuke ngiyithanda kakhulu yona leyo game leyo ezobe idlala noma mhlampe lowo mdlalo lowo ozobe udlala. Kodwa-ke manje ukuthi mina ngizizwe noma ngizixolise ngizogqoka izambatho lezi ezabo engizithandayo engisuke ngizithengele zona, ukuze nami ngikwazi ukuthi ngibabonise ukuba ukweseka.

Izici ezibalulekile zezitayela ezahlukahlukene zomculo zehlukana lapha. Okokuqala i-jazz, mhlampe ama-instruments lawa abawasebenzisayo awafani ncamu nalawa amanye waku-hip hop-u nomdanso, we-electronic. Ku-jazz kakhulu kusetshenziswa ama-instruments womlomo ama-instruments sengisho wena ama-sexophone, amavayolini, yizinto ezisetshenziswa kakhulu ku-jazz, nephiyano. Kanti ku-hip hop yebo iphiyano iyasetshenziswa kodwa isetshenziswa kakhulu ukuthi kusetshenziswa i-beat kakhulu elokuthi lenziwa umuntu liqophwa umuntu i-beat-i and then ifana naye, i-electronic, i-electronic nayo kusetshenziswa kakhulu i-beat-i, ne-rythem-i, ne-sound ukuze kube naleyo sound leyo, and-i ziphawuleka ngaleyo ndlela leyo ngama instruments wabo.

Uthi-ke umalume, amafoni lawa awokuqala beyithi mayiwa ifoni ingaphuki. Kulawa wamanje, yebo a-right uyakwazi ukwenza izinto eziningi, kodwa-ke into ongakwazi ukuyenza kakhulu ukuthi ayakwazi ukuthi lawo ma-cellphone aya-crack-a, ayakhuphuka, ayaphuka ugcine ungasaboni sekumele ukuthi kufuneke izizumbulu eziningi zemali zokuthi iyolungiswa yona leyo cellphone leyo noma leyo phone lowo makhalekhukhwini loyo. Futhi owakuqala bekade ahlala enenethiwekhi, awamanje awanayo inethiwekhi ayalahla inethiwekhi. Awakuqala ubuthi uma ufake i-airtime i-airtime yakqala ibikade ihlale isikhathi eside kodwa awamanje akukho njalo. Yebo awamanje uyakwazi ukulalela umculo, kodwa-ke.